Izinzuzo ozitholayo uma uhlanganisa imithi yesintu nemithi yesimanje, yikho ukuthi kukhona abantu abadala abasabambelele emasikweni abasakholelwa kakhulu kwimithi yesintu. Uma kusebenza kokukubili, lapho uyabanikeza ithemba futhi ubenza bakholwe ukuthi bazosinda uma bebona neyesintu ikhona. Futhi imithi yesintu iyasiza ekwelapheni noma umuntu wayenenkinga yemimoya. Izinto nje, izimo ezijulile lapho imithi yesimanje ngeke ikwazi ukwelapha khona, ngoba eyesimanje ibhekela lapho umuntu alimele khona kodwa eyesintu iyakwazi ukuthi ijule iyelaphe nalapho esingaboni khona izifo lezi ey'suke zibangwa yimimoya. Okunye kusuke kubangwa izinto ey'phathelene nemimoya yemndeni, ngakho-ke ngiyayikhuthaza kakhulu.

Abantu abadala abakhetha ukugugela emakhaya, imiphakathi ingabaseka ngokuthi ihambele lapho behlala khona kubheke-ke ukuthi bahlala kahle yini? Bakhona yini ababanakekelayo? Uma kuwukuthi abanabo abantu ababanakekelayo kukhulunywe nosanhlalakahle bakwazi ukuthola onompilo abazobabheka isikhathi nesikhathi, ukuthi nalaba sebephila nokugula bakwazi ukuthola imishanguzo. Imiphakathi futhi ingakwazi ukuthi kube khona iy'khathi lapho bejabuliswa khona ngezinto ey'thile, lapho khona nabo bay'bone ukuthi base amalunga omphakathi abalulekile, bakwazi nabo ukuthi bazelule, bakwazi ukuthi bangahlali njalo behleli phansi, bakwazi ukuthi ba-exercise.

Yebo, ngake ngayiphuza. Ngangiphethwe inyongo, umzimba wami wawu ususheshe ukhathale uma ngenza izinto. Khona izinto engase ngingasakwazi ukuzenza ngokukhululeka, kodwa ngayiphuza yakhipha konke ukungcola ngaphakathi kimi, ngazizwa sengiwumqemane emva kwalokho.

Ngokubona kwami, uma izinyanga noma abelaphi bendabuko bengasebenza ndawonye nodokotela besimanje ekukhandweni kwemithi, kungasuka omkhulu umsindo. Ngoba abelaphi bendabuko imithi abay'fundele, kodwa kusuke kuyisipho, abasuke bezidluliselwe obabamkhulu babo. Ngakho-ke imithi yabo uma behamba beyilanda, suke betshengisiwe amadlozi abo. And abafuni ithintwe noma ikanjani. Lapho-ke-ke kungayi inkinga ngoba abelaphi laba odokotela, laba besimanje bona yonke into bayifundela benza ngendlela yomgomo abayifundile, kanti abelaphi bendabuko bona abenzi ngaleyo mgomo, benza ngendlela yabo okuyiyona abayibonayo okuyiyona-yona.

Izinhlelo zikahulumeni zokusiza iziguli ezihola kancane ukuthi zithole imithi, ziningi zikhona zona. Lokho sibala amaklinikhi, okuyiwona abantu abawaziyo ukuthi bathole imithi, bayithola mahhala, bathole nemijovo, abagulayo bajove. Kube khona futhi nohlelo lapho abantu abaphethwe izifo ezibizwa ngo-chronic, abakwaziyo khona ukuthi bahlale njalo beyolanda imishanguzo yabo emaklinikhi, bakwazi futhi nokuya ey'bhedlela kube namafayela abo bakwazi ukulandeleleka. Kube khona futhi nomahamba nendlwana abamaklinikhi, abakwaziyo ukuba seduze namakhaya abantu lapho kungekho khona i-transportation le ezokwazi ukubabeka emaklinikhi. Ngakho-ke uhulumeni uyakwazi ukusondeza.

Bakwethu, kubalulekile ukuthi sithathe imishanguzo yethu zonke izinsuku, singaphuthi. Lokhu kuyasiza ukuthi igciwane likwazi ukulawuleka, ngoba uma singayithathi imishanguzo yethu iy'nsuku ngey'nsuku, lokho kwenza igciwane ukuthi ligcina lidlondlobala. Uma lidlondlobale ligcine selivumele ezinye izifo zikwazi ukuthi zisingene kalula. Lokhu kungagcina ukusiholele ekutheni sigule kakhulu, size silahlekelwe iy'mpilo zethu. Ngakho-ke uma uthatha imishanguzo yakho ngokwethembeka, usuku nosuku, lokho kuyakusiza ukuthi lilawuleke igciwane lihlale lise ezansi. Ungaguli futhi, uphile impilo enhle, ube healthy, ukwazi futhi nokuthi igciwane ligcine seli-non-detectable.

Uma kungathiwa ngiklama umkhankaso wezempilo wabesilisa womphakathi wangakithi, ngingabheka kakhulu intsha, igenge esakhula, igenge engama-teenagers. Ngoba igenge eningi emphakathini wangakithi yabesilisa, iningi alunabo obaba, ikhuliswa omama. Ngakho-ke-ke ngingacabanga leyo genge futhi ngingenza nesiqiniseko sokuthi izethameli, ngibiza nezikhulumi ezingobaba, eziwaziyo umsebenzi wazo, abantu sebeyihambile indlela. Lapho sizobe sichushisa khona, futhi sibafundisa ngokuy'bandakanya kwezocansi, indlela yokusoka, nendlela yokuy'phatha uma uwumuntu wesilisa, nezifo ey'hlasela abantu besilisa.

Uma bengingakwazi ukuklama ithuluzi elisha lokuxilonga le COVID-19, bekungaba umshini nje omncane, ongabizi kakhulu, oshibhile, ongakwazi ukuthi utholwe yiwo wonke umuntu. Umshini owaziyo ukuthi uwuxhume kumakhalekhukhwini wakho, bese uzihlola wena ukuthi unalo yini, noma unazo yini izimpawu ezikhomba ukuthi une-COVID-19. Lo mshini ubungakwazi ukuthi uthole ngisho abantu abasezindaweni zasemakhaya. Uma sebezihlolile bawuthathe baye nawo emtholampilo, lapho-ke sebeyokwazi ukuthi bathole khona umshanguzo, bathole nokwazi ukuthi isimo sabo se-COVID-19 simi kanjani. Lo mshini-ke, ngiyakholwa ukuthi ubuzoba usizo kakhulu ekulwiseni nasekuthuthukiseni ukutholwa nokwelashwa kwe-COVID.

Izinyathelo ezingathathwa ukuqeqesha nokuqasha abasebenzi bezempilo abangeziwe ezindaweni zasemakhaya, kungaba izinyathelo zokuthi uhulumeni angangenelela, kuphume imifundaze engakhuthaza abantwana basemakhaya ey'koleni zasemakhaya, ukuthi bangene emkhakheni wokufundela ezempilo. Kuphinde futhi kuqalwe nama-workshops, lapho kuzobe kufundiswa ngokubaluleka nangokushoda kwabasebenzi bezempilo ezindaweni zasemakhaya, ukuze abantwana ezindaweni zasemakhaya nentsha bakubone ukubaluleka kokufundela izifundo noqeqesho lwezempilo ezindaweni abahlala kuzo. Ngakho-ke yilokho okungafundisa kakhulu ukuze abantu basemakhaya bawungenele lo mkhakha, ikakhulukazi intsha.

Kubalulekile ukuthi abezempilo bahloniphe ikamumva leziguli ey'suke zifike kubo. Ngakho-ke abesifazana basuke besafisa ukubambelela ekusebenziseni izinhlobo ezindala zendabuko zokuvimbela inzalo, kumele babalalele, babezwe izizathu zabo, balalele nezinkolelo zabo, ezibangela ekutheni bagcine bethatha isinqumo sokusebenzisa izivimbela nzalo zendabuko. Bethi sebebalalelile bese bebanikeza-ke ulwazi lokubaluleka lokusebenzisa ezesimanje izivikela nzalo, ngoba wonke umuntu unezizathu zakhe. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi babanikeze ulwazi olunzulu ngakho konke ukubaluleka kokusebenzisa ezesimanje ukuze bakwazi nabo ukuqonda, baqondisise.

Yebo, le mithi iyasebenza. Nami kukhona esengike ngawusebenzisa, wangisebenzela. Ngakho-ke, yingakho ngivume ukuthi yona iyasebenza. Yikho-ke ukuthi kulezi izifo ezisindayo, abantu ngiyacabanga ukuthi kumele bayisebenzise, kodwa bahambe bayobonana nodokotela. Udokotela akwazi ukuthi abaxilonge, akwazi ukubona ukuthi ngempela iyahambisana yini nesifo esibaphethe. Ngoba eminye ay'hloliwe, eminye ay'vumelekile ukuthi abantu bangay'sebenzisa noma ikanjani.